Inganceda ngokuthi abantu basezilalini bakhelwe iindlela kunye neebhlorho ukuze kube lula ukuya ezikolweni nakwamaziko ezempilo.

Iziqhamo ezikhula eKapa ngama-apile kunye neediliya ekuthiwa zii-grapes gabula makhumsha kwaye loo nto ke ibangelwa kukunganqabi kweemvula kunye neentaba eziseKapa ezibangela imo yezulu elungileyo.

Ngokoluvo lwam lokusena ndakhupha ithole lenkomo ebuhlanti ndalizisa kunina ukuba lincance ukwenzela inkomo yehlise kakuhle ubisi, emva koko ndalandula ukulisusa ithole kunina ndalibuyisela ebuhlanti ndasenga kwimibele yenkomo emibini lona ithole ndalishiyela eminye imibele emibini lincance.

Ewe, zikhona iinzame ezenziwa ngurhulumente ezifana nobuxhakaxhaka bale mihla obenzelwe ukufunxa amanzi ezantsi emazantsi omhlaba.

Ndingasebenzisa ubulongwe benkomo kwaye ndihlale ndiwunkcenkceshela umhlaba wam mihla yonke rhoqo ukwenzela umhlaba wam uchume.

Tata nomama ndiyayiqonda into yokokuba aninayo imali yothengela abantwana balapha endlini izihlangu zokuya esikolweni. Ngoko ke ingcebiso yam ibikukuthi nanjengoko iinkomo zalapha endlini zisehlissa ubisi kusengwe olu bisi silithengise ukwenzela sibe nemali yothengela abantwana izihlangu zesikolo.

Into enothi yenzeke, abasebenzi mabaye ngaphambili kwiiofisi ezikhusela amalungelo wabasebenzi khona ukuze babe nokwazi uthetheleleka naseburhulumenteni.

Iidyunivesithi neekholeji zinceda umntu ngokuphuhlisa ulwazi lwakhe malunga nendlela yokwazi ixabiso leziqhamo nemifino athe wayityala.

Kunceda ngokuthi zihlale zisemgangathweni olungileyo zingamoshakali zibole iipesika.

Izityalo ezityalwa ebusika sisipinatshi, zii-carrots, yikhaphetshu, yibhrokholi kunye nelethasi.

Inganceda ukunyusa ingxowamali yasezilalini kwaye ingavula amathuba emisebenzi eluntwini.

Boogxa bam ndinesicelo esibalulekileyo kakhulu, ukuba uboya obu beegusha buchetywe ngendlela eyiyo kuba kaloku ixabiso lobu boya luxhomekeke kwindlela ethi buchetywe ngayo nenzuzo yawo ixhomekeke kwakwindlela esinothi sibuchebeke ngayo. Ndiyacela ngentliziyo ekhululekileyo buchwetywe kakuhle enkosini kakhulu kwaye ndiyathemba loo nto iyakwenzeka enkosini ndiyabulela.

Inceda kakhulu loo nto kuba kaloku isindisa izivuno zingachaphazeleki kwiintsholongwane kuba kaloku iintsholongwane zizo ezinothi zibangele ixabiso lezivuno libe semgangathweni ophantsi.

Loo nto iye kaloku ichaphazele ingxowamali yelizwe iyihlise phantsi kuba kaloku abantu baye bangafuni ukuthenga ezivenkileni umntu axolele ukutyala endlini yakhe izityalo anothi azivune.

Imifino ekwazi ukukhula ngokutyala nje amaxolo ayo ziitapile, zii-carrots litswele eluhlaza kunye nelethasi.

Kufuneka uzazi izityalo onothi uzityale emhlabeni wakho kuba kaloku imihlaba ayifani kwaye izityalo azifane zikhule nakowuphi na umhlaba. Xa uzaba ngumfama wemfuyo kufuneka uyikhathalele imfuyo yakho kwaye uyikhuthalele. Okokugqibela, kufuneka ukhethe indawo enganqabi manzi.

Iziqhamo ekufuneka uzivezile ziidiliya ekuthiwa zii-grapes gabula makhumsha, ngama-apile, ziipere kunye namaqunube isizathu kuba kaloku zonke ezi ziqhamo zinencasa eswiti.

Ndingalugcina ubisi endaweni engekho shushu kwaye ndithi chatha ityuwa.

Umthi obizwa ngokuba yipayini ngowona mthi ufunwa kakhulu emarikeni kuba kaloku kusetyenziswa lo mthi ukwenza amaphepha.

Into endinothi ndiyenze ndingaqala ndiqhagamshelane noosomashishini abaneevenkile ezincinci apha ekuhlaleni, ndithengisele nabahlali, ze ekuhambeni kwexesha ndihambe ndinkqonkqoza kwiivenkile ezinkulu ezifana neesuphamakethi ndithengisele bona amaqanda.

Loo nto kaloku ndizawube ndiyeniswa sisizathu sokuba ndisohlula izivuno ezinexabiso eliphezulu kwizivuno ezinexabiso eliphantsi. Esi isivuno sisemgangathweni ophantsi ndizawuthi ndisithengise ngexabiso eliphantsi ze esi isivuno sisemgangathweni ophezulu ndisithengise ngexabiso eliphezulu. Loo nto iyawuthi indincede ndikwazi ukohlula.

Kufuneka sisoloko sikhangela sijonge igusha ethe yonzakala kuba kaloku igusha yile ungasoze uyive ikhala naxa ityiwa ziintlungu kwaye kufuneka sisoloko senza ngako konke ukwenzela ukuba uboya beegusha sibucheba kakuhle, akukho zimpazamo, azinagazi iigusha. Kaloku igazi leli lizochaphazela uboya.